Iyinzuzo kakhulu ngoba kwixesha langoku izinto ezinjengee-homework nee-assignment zezi bezizinto ezidinga ukuba masizikhangele kwiindawo ezinjengooGoogle, so ndiyifumanisa iluncedo kakhulu kum.

Iba yinto elula kakhulu leyo eyona formula iye indisebenzele nendiyithandayo kukusebenzisa amagama namanani ndixube kungafani, ndingafanisi iphasiwedi yenye into neyenye. Ndizibhale, ndibe nendawo endizibhala kuyo kwenzela ndizikhumbule.

Hayi, la majelo onxibelelwano akukho nto ingako ayenzayo kwizikhululo zoonomathotholo okanye kwinani labantu abamamelayo ngoba noonomathotholo apho okanye amajelo okusasaza ayafumaneka nalapha eminxebeni. And ayenza kakuhle ke ngoba apha eminxebeni uyakwazi nokubabona abasasazi aba basasazayo.

Idatha yayisakuba ifikeleleka kodwa ngendlela lena ixabiso layo linyuka ngalo. Umzekelo abantu abangaphangeliyo nabantwana abangabafundi abakwazi kwaphela ukufikelela kuyo ngenxeni yamaxabiso aphezulu.

Ndingayixhoma kwindawo ephezulu futhi apho amanzi angasoze afikelele khona. Kukuyibalekisa ekutheni imoshakale emanzini. Iye itsale kakuhle ke xa ikwindawo exhonywe phezulu.

Lena yimveliso eye yabuphucula kakhulu ubomi, kakhulukazi kwelaa cala le-Five G apho isantya senethiwekhi sikhawuleza khona. Ibuphucule ubomi, yimveliso endiyivuyelayo.

Yhu, tshomi ndisengxakini sana! Ndiphelelwe yidatha ndingekagqibi ukwenza i-assignment. Yho, ndiyacela undincede uba unako. Ndibawela ibingase noko urhulumente okanye iziko lezemfundo belinokwenza isibonelelo sincede bonke abafundi ngedatha yasimahla.

I-solar lena uba bekunokwenzeka yanga yinto besinokuyisebenzisa imihla ngemihla, ngoba yona ayibizi kangako emalini futhi iye ilunge iye ilunge amaxesha amaninzi.

Ndingamcebisa ke ngenethiwekhi kaCell C. Zikhona iinzame abazenzileyo ngoba phambili phaya idatha yabo ibikade ibiza kakhulu ngoku yehlile, baneedatha ezifikelelekayo eziqalela kwiiponti uya uya kwiiponti ezintathu nezintlanu. Ngapha koko xa ufaka i-airtime iye ibe khona nedatha oyifumanayo yasimahla.

Okokuqala iye incede abantu abangaphangeliyo nabafuna imisebenzi besebenzisa amakhasi onxibelelwano nezinto ezinjengeintanethi. Iphinde futhi incede nabafundi ekwenzeni imisebenzi yabo yasekhaya.

Licebo elilungileyo kakhulu elo nelikhawulezileyo nendilibona iyinto engandizuza nam. Ewe, nam ndingalisebenzisa ngoba libonakala liyindlela elula. Bekukade kuxhaphake ukusetyenziswa kwe-ephu. Iiephu ke ziye zifune i-space efowunini, ziye zifune nedatha.

Lena yinkonzo esebenziseka lula kakhulu and ilulutho kakhulukazi ngoba inciphisa ityhu kumacandelo futhi ifumaneka lula. Ngelinye ixesha imali ye-airtime awunayongo. Ifumaneka lula ngoba ezi nkonzo ziyafumaneka nakwii-platforms ezinjengooFacebook apho uye ungadingi idatha khona usebenzisa.

Ikhawuleze iphele, isantya ebaleka ngaso nekhawuleza iphele ngaso. Kuye kuthi qatha njengoba ikhawuleze iphele, namaxabiso ayo futhi. Ngoba ixesha elinintsi ndicinga uba imali enintsi siyispenda kuyo.

Kukunciphisa imveliso yamaphephandaba abambeka ngesandla. Ndisebenzise kakhulukazi izitishi zonxibelelwano, i-social media ukutsho oko, ukupapasha wona amaphepha lawo.

Yi-solar panel neye ithi isebenze ngokusebenzisa amandla atsaleka elangeni ne-generator esebenza nge-diesel. Ziye zincede ke kakhulu.

Irutha esebenza ngebhetri yeyona ibuchule nendicinga ukuba iinkampani ezininzi bekumele uba zibalekele ngakuyo, ngoba siyasazi isimo sombane weli lizwe lethu iSouth Africa ohlala ungekho ixesha elinintsi. So, ke loo nto ithi noba awukho umbane andichaphazeleki kangako.

Eyi ukukhetha phakathi kwezo zombini kunzinyana ngoba zombini zizinto ezizizidingo. Kodwa ndicinga uba ndingakhetha iWi-Fi ngoba kuyo kulula ukwenza yonke into kwi-intanethi, ukufuna imisebenzi ukuqhagamshelana nezihlobo nezalamane.